Jwale re utlwile hothwa pula ha e le nnete e tlona ka matla. Ebile ka hobane ke a bona hore mona ehlile ra wa hloka metsi, re bona ho le betere hore meqomo ehle e nkuwe e bewe ka ntle. Batho banang le ditanka ba netefatse hore di ntse di lokile ho etsetsa hore pula ena ha e tla ka sefefo sena, re tsebe hore se ntse re lokiselletse, mme re tlo tseba ho dula rena le metsi ka nako tsohle. Banang le bona ba hle ba di ntshe nako santsane e dumela hobane pula ena ha ena kannete, e tlabe e re etseditse dintho tse ntle feela ebile metsi re bona hantle hore ha re sa tla wa hloka. Jwale bana ba senang letho bona, ha re ke re ba kadime, re sebedisane jwalo ka setjhaba. Re bone hore dintho tsa rona di tla tsamaya.

Ha e le kannete, borapolasi bana banang le naha e nyane fela. Ke bona hole betere hobane dintho tsa bona ba tlo tseba ho di sheba ka botlalo, ebile ha bano sokola haholo ha e tla ditabeng tsena tsa ho kotula. Ho tlaba ntho e nyanyana feela ha e tla ho bona. Ebile ha bano hloka le hore ba fumane batho ba bangata ba tlaba sebelletsa, ba tla fumana fela batho ba banyenyana ba tla phuthaphutha ntho tsa bona hantle ebile e le batho ba tshepehang ka botlalo. Jwale hee, ke bona hore ha e le kannete ho tlamehile batho ba thusane ha o so le jwalo hobane kannete bophelong ho hulwa ka thata. Seo se senyane fela se anetse.

Tjhe, ha e le nnete moratuwa ke bona hore dijo tsena tse ka hara dikotikoti ke tsona tse dulang nako e telele. Tsena tsona o di fumanang di ntse di beuwe mono. Ee, di a dula empa ah-ah tsona ke bona ho le boima hore nka tseba ho di pheha mehla ena hobane di nka nako e telele hore di butswe. Jwale tsena tse mona lekotikoting, o ya tseba hore o so futhumetsa feela ebile se ntse di lokile ka nako. Ha ono di emela nako e telele hore o tsebe ho ja ka . Jwale hee, tsona ke bona di le betere ho feta tsena tse batlang hore ha o di phehile o nke nako e telele ebe o sitwa ke ho etsa dintho tsena tse ding o batlang ho di etsa.

Ha e le kannete, mona lekeisheneng batho ba hula ka thata. Batho ba fumana hore ho na le tshokolo ebile batho ba bangata haholo. Jwale re bone ho le betere hore dirapa tsena di tla re thusa ka ntho tseo le tseo mane le mane feela. Ha di qeta hore thusa, re a tseba hore batho ba bangata ba tlabe ba thusehetse ebile batho ba bangata ba tla di thabela dintho tsena tse ntse di etsuwa. Hobane ha e le kannete mona lekeisheneng, batho ba tletse ebile batho ha ba phele ka ho tshwana. Ho na le bana ba fokolang, ho na le bana ba sa fokoleng. Jwale bana ba fokolang ba hloka hore ba ke ba thuswe ke bona bana ba sa fokoleng ho etsetsa hore re le kaofela re phele ha monate, re nyanyakile ka nako tsohle.